Nna mefuta ya di-movie tse ke di ratang, ke di-movie tse nang le tsena tsa marato tsena hobane ke di rata ka taba ya hore di kgona ho ruta motho ka tsa marato mme di a bontsha tsela e hantle e tshwanetse o etse, o rate motho mme le tsela e sa nepahalang e utlwisang motho o mong bohloko, e ruta haholo ka tsa marato. O kgone ho tseba hore ha ke etsa se itseng, ke utlwisa motho bohloko mme ha ke etsa se itseng, o tla thabela sena se ke se etsang. Ke rata tsa marato ka tsela eo.

Ntatemoholo ha kgotsofatswa ke taba ya hore ke mo reketse mohala wa thekeng wa sejwalejwale, mme yena o tlwaetse mehala yane ya nakong ya kgale nakong ya kgale yane jwale o bona ona wa sejwalejwale o tla mo fa mathata jwale pelo ya hae e ne e sa kgotsofala bosibu ke ka hoo ntatemoholo neng a sa a sa robala bosiu a ntse a lla hobane kopo ya hae ya mohala e etsahetse mare mohala oo a na o batla ho o fumana, mme mohala oo wa ho fumaneha ke mohala o sa mo kgotsofatseng.

Ha ne ke tla kgona nna ke ne ke tla etela diphapusi tsa station sa radio mme ke lo botsa dipotso ho batho ba nang le tsebo, ba nang le tsebo e ngata, ba nang le tsebo e kgolo hore ba mfe maele hore seteishene sa radio se tswela, mme ke be ke latela mehato eo, ba tla be ba mfile yona hore ke be le seteishene sa radio setswelletseng.

Nna ke tlo hlalosetsa moreki akere moreki o tlo tla a re ho na kgona ho patala kontraka hobane ho na le mathata a ditjhelete. Nna ne ke tla hlalosetsa moreki hore a etse a shebe mokotla wa hae ona o ke tla reng ke wa dipokoto kapa yona budget, budget ya hae a etse budget ya kgwedi le kgwedi mme o tla bona hore bonyane bo bo salang budget eng eo. O tla bona hore o ntsha jwang tjhelete ya kontraka e, O tla bona hore o e ntsha jwang tjhelete ya kontraka.

Nna ke bona ka data ena eo ho thweng re tla e sebedisa ho fihlella nako e itseng data ena eo ho thweng re tla e sebedisa ho fihlella nako e itseng. E fela pele ho nako ya teng, mme e thekong e hodimo, e rekuwa ka tjhelete e ngata mme e be tsamaya ka pele mme e be fela pele ho nako nna maikutlo a ka ho yona ha e nkgotsofatse ho hang hobane data e turu e batla tjhelete e ngata.

Nna ke ne ke tla sebedisa dikgokahano tsa mehala, or hore lefatshe le tsebe. Ke ne ke tla ke tla beha tshwantshiso mane Facebook mane, mme ke ya tseba hore Facebook ke sesebediswa se sebediswang se sebediswang lefatshe lefatshe ka bophara mme nthwena e tla fihla le motho a kwana mose ho mawatle. Jwale ne ke tla beha ke tsebisa lefatshe ka yona Facebook, mme be ke etsa hore motho a nthusang ho tsamaisa molaetsa ona wa ka wa wa Heritage wa letsatsi la Heritage, a be ho be le le ntho ekare ho be le ntho eo ba tla hapang ho nthusa. Ho be le ntho Ke tla etsang hore ba ye hape.

O ka kgona ho hokanya dithepa tsa hao tsa ka tlung le yona Wi-Fi eo hobane di-TV tsa jwalejwale se di sebetsa ka yona Wi-Fi hona le tse sebetsang ka Wi-Fi o le mehala ya sejwalejwale e sebetsa ka Wi-Fi o ka kgona ho sebedisa le bo tsone di-laptop tsa ka tlung mane. Ha o dutse tswane, dikomporo o ka kgona ho di sebedisa le Wi-Fi le tsona ka Wi-Fi hobane Wi-Fi e thusa hore dintho di be bobebe. Ha oe patetse kgweding ha o sa hloka bo data, o na le Wi-Fi ka tlung, o tsebe hore o kgona ho kwala mabaka a hao ka Wi-Fi, mme re kgona ho bua le batho ka yona Wi-Fi eo.